Go tshameka ka boitlosobodutu batshameki ba le bantsi ba tshamekela go ijesa monate le go ikentsha bodutu go tsenela mo baagin. Baagi ba tshameka mo di inthaneteng ba naya batshameki sebaka sa go golagana go abelana le go ithuta go itumela botho, go tshameka go ka nna motswedi wa boitlosobodutu go nna le bokgoni jwa go itlhamela dilo le go gola.

Ee, go fokoditse go tshameka ka namana ka gonne re phela mo nakong e thekenoloji e tlosang bana bodutu ba tswa le ko mebileng ba dula ba bolokesegile mo matlong ba itshamekela ka megala ya bone ba dutse mo ntlong go sena sepe se se ba setisang.

Go na le metshameko e le mentsi e o ka e tshamekang jaaka o tshela mmala e farologane mo mabotlolong mme o tla etsa mabotlolo a gago ka mmala e e nepagetseng mme mofenyi ene a ka fenya fa a tshamekile sentle mme a tshetse mmala e farologane mo mabotlolong a nepagetseng.